Nna ke rata go go dirisa mmila wa ga o fitlha ko pele mmila o na le Pretorius Street, ke tsena ka ona ka ge ke dula lefelong la Pitori. Mmila o ke o ratela gore o potlako le ge go na le convoy, re fitlha ka pela tirong ke o sebedisa ka mehla ge ke ya tirong.

Dikgweetso tse bakgweetsi ba dithoto ba itemogelang mo tseleng ya N one, ke go tlala ga dikoloi, ke go se lekane ga ditsela tsa bakgweetsi, ke go se bontshe ditsela ga botse, ke ditlhaselo le bosenyi, ke ditšhelete tsa di-toll gate, ke boemo tsela, go tlhoka pholisi ga phetolelo, weak enforcement.

Ge go na le ditshupetso tsa bapagami tsa dibese baagi ba amega ka gore ba fitlha mosebetsing o le thari. Dibese ga di tle, ba fitlha mosebetsing go setse nako e fetile. Ba bangwe ba palelwa ke go ya mosebetsing go bana le dintwa mo tseleng go bana le go se maitemogelo ga ditshupetso.

Diphetogo tsa dipalangwa tse di ka tokafatsang go fitlhelelaga ga batsofe di tshwanetse go gatelela polokelo, bonolo ya go tsena le go tswa, le tshireletso ka ge batsofe gantsi ba itemogela mathata a go sepela ba tlhoka dipalangwa tse di ba maatla le seriti.

Kotsi tse ntseng jalo segolo tsa ditekisi e ba dikotsi tse di masisi, tse di bolayang batho ka setlhogo, mme go tlhokofale le batho ba ba ngata segolo jang e le bana ba bannye ba sekolo.

Mosola o ikgethileng wa go netefatsa gore dipalangwa tsa batsofe di a ba tshwanela ke go oketsa boikemelo le seriti sa bona mo setšhabeng, le polokego go fokotsa dikotsi tsa go sepela ka maoto mo mebileng e sa sireletsegang. Pholoso ya bophelo ba bona, phitlhelelo e botse ya dipalangwa le ditirelo tsa maphelo a bone.

Ditirelo tsa e-hailing tse di jaaka Bolt, Uber le di fapana le dithekisi ka ditsela di le dintsi tse di amang le thekenoloji, ditshenyegelo, tshireletso le tsela ya tshedimosetso.